Ho ka thehwa ditsela tse kgethehileng bakeng sa di-ambulance, ho etsa bonnete ba hore ditsela di a fumaneha. Le ho kenya system eo, ho ikopanya le batho ba tsamaisang maemo a tshohanyetso, kapa hona ho ruta ho sebetsa mmoho le mekgahlelo e fapaneng ho thusa ho potlakisa di tshebetso.

Boitshwaro ba hae bo a fetoha, ha sa kgona ho iketsetsa, mme o sa ba le maikutlo a fosahetseng. Ba bang bona ha ba sa kgona ho tsamaya kapa hona ho sebetse le matla a bona a fokotseha.

Batho ba tlametse hore pele ba tjhesa dipampiri ba etse sekoti, moo ba ka tjhesetsang teng hore mollo oo seke wa fetela ka nqane ho sekoti se ba se entseng. Ha ba qeta ho tjhesa dipampiri ba tshele metsi moo ba neng ba tjhesa teng hore mollo o ska fetela kae kapa kae, mme ha ba tjhesa dipampiri kapa tsona dihlahla, ba seke ba tsamaya moo ba eme moo ho fihlella dintho tseo tse ba di tjhesang, di felella.

Ba bang ba batsofe, o ka ba bulela kgwebo moo ba ka rekisang teng. Hobaneng ke bolela tjena ke hobane ha o na le kgwebo, ha o hloke tjhelete haholo. O dula o ntso na le tjhelete hobane kgwebo eo o nang le yona eo etsetsa tjhelete ba ka rekisa tsona mazimba, diswitsi kapa ona marotho ho iketsetsa tjhelete.

Ke ka thaba haholo ho ba bona kgwedi le kgwedi, haholo ba fihle nakong ya hoseng kapo hona motshehare nakong ya bohlano, ka hora ya bohlano mantsibuya. Nka kgona ho bua le bona ba fihla sebakeng seo hore ba re rute ho tseba haholwanyane ka tsa thero ya lelapa, bakeng sa bana ba banyenyane le hona ke bana ba dilemo di feng ba loketseng ho sebedisa thero ya malapa.

Tharollo ke hore, lelapa le leng kapa le leng le ngole nomoro ya ona haholo kapa lona leboteng ka fo hekeng.

Thuso ena ya ho bolla ke mokgwa o thibelang dikokwanahloko ene thuso ena ka e thabela, hobane e thusa ho boloka batho ba sireletsehe le ho fokotsa ho ata ha mafu, e thusa le ho boloka bana le bona batho ba baholo ho phela hantle.

Tlhokomelo ya bophelo ke tokelo. Bohle ba lokela ho e fumana haholoholo ba nang le mafu a sa foleng.

Tlwaelo ena ya bophelo bo botle ba setso e kenyelletsa ho latela mekgwa e amanang le bophelo bo botle, jwalo ka ho ja dijo tse hlwekileng le ho etsa meketjaneng e amanang le bophelo. Sena se thusa ho boloka setso le matlafatsa bohlale ho meloko e metjha. Ke ithutile hore mekgwa ena e phahamisa bophelo bo botle le kgotso setjhabeng.

Ke ile ka ikutlwa ke se hantle, hobane bongata ba batho ba neng ba hloka thuso haholo e nele batho ba neng ba lemetse haholo kapa ba na ba kulang haholo, empa ba ile ba dieha ho thuswa. Ba bang ba ne ba rapalletse fatshe ene fatshe ho wa bata e ne e le mo ho batang haholo, ba sa ba fa tsona dikubo nakong eo ho thuswa. Ke ikutlwa ke se hantle ka sena hobane ho bontsha hore mmuso o tlameha ho hira di-nurse kapa bona batho ba thusang batho ba kulang ba bangata. Hobane ho a bonahal hore batho ba thusang ba banyenyane le tsona dikamore tse thusang dinyenyane ka hoo mmuso, o lokela hore o eketsa tsena.

Maikutlo a ka ke hore, batho ba dipolotiki haholoholo ba tshepisa batho dintho tse leng o reng di ka se etsahale hore feela ba tlo kgona hore ba ba voutele divoutu tsa bona di eketsehe. E re ha se ba ba voutetse se le bona baetapele ba se ba sa phethise dintho tsena na, ba boele hape ba kgutle hape ba tshepisa hore ba tlo di lokisa ha ba so di lokise, hobane mmuso hao so fane ka tjhelete ene hona ha ho hantle ho hang. Dipapatso tse tlametseng di hlahiswe ke dipapatso tse buang dintho tse etsahalang hona jwale, ke dipapatso tse leng horeng, tlametse di hlahise dintho tse ding re le ka di kgolwang re le batho re tsebang hore ke dintho tse tlo etsahalang. Ha se dintho tse ho thweng ke di too good to be true.

Ke ile kaba kotsing ya koloi ha ke ne ke qeta ho etsa mangolo a ka a bokganni. Koloi e ile ya kena ka morao koloi e ngwe empa neng ha o ya ka wa ba le motho ya hlahelwang ke kotsi, mme ke ile ka ithuta hore ha ke kganna koloi, ke hlokomele, ke shebe ka mahlakoreng ohle le ka morao ke ske ka lebala ho sheba diiponing tsa ka hore na ho ntumelletse hore ke kganne na.

E bontsha bohlokwa ba ho hlokomela bophelo ba batho, ho hlokahala hore motho e mong le e mong a tsebe ho itlhokomela, a tsebe le ho ikatisa, ho hlokomela le bophelo ba hae ka ho ja hantle, ho ikwetlisa le ho etela ngaka kgafetsa kgafetsa ho tseba hore maemo a hae a bophelo a eme kae. Le ka ho etsa dintho tse banna ba ka boloka bophelo bo botle le ho ithibela mafu a mangata a amanang le bophelo.

Ho bohlokwa haholo hore baimana ba tsamaye tliliniki, ho qoba dintho tse ka hlahang bakeng sa bana, ho hlahloba hore bana ba bona bantse bale hantle na le ho tseba hore tsohle di ntse di di botjhatsi na.

Lockdown yona e ne sa re tshwara hantle re le lelapa empa neng, nkare e re rutile ho ba mmoho re le lelapa ho tsebana ho feta hobane, ne re hlola re dula rele mmoho nako e ngata le e nyane. Ekare nka re lockdown kae kae e re thusitse le ha e re baketse, mathata empa neng nkare e re thusitse re le lelapa ka ho ba re ile ra kgona hore re be mmoho ka nako tsohle, re tsebane haholwanyane le tse ding tsa dintho re ne re di etsa re le lelapa hobane ho no sena nako eo e mong a yang kwana kapa a yan kwana na. Empa neng re ile re sokola haholo bakeng sa hore re lo reka dintho tsa ka tlung, re reke dintho tseo re di hlokang.

Tjhe, batho ba mahaeng ha ba kgone ho thola ditshebeletso tsa boleng bo hodimo, hobane mahaeng dintho nka re di ya short-a. Ha ba na ditshebeletso tse lekaneng le batho ba ba thusang, ha se batho ba bangata haholo ka hoo, ha ba kgone hore ba fihlelle lelapa le leng lele leng bakeng sa ditshebeletso. E ka ba tsona ditshebelletso tsa bophelo kapa hona ha motho a kula manese ha kgone hore a etele batho ba bangata ka nako e one, hobane manese a short-a bongata ba batho ha ba rate ho sebeletsa mahaeng, ba batla ho ipona ba sebetsa ditoropong ka hoo, hona ho etsa hore ditshebeletso tsa mahaeng di be kgutshwane kapa di ske tsa atela bohle ba dulang mahaeng.

Tsela tseo nka mo thusang ka tsona ke hore ke mo etsetse, ke ka mo phehela, ke ka mokolomakela ka tlung, ke ka dula ke mo hopotsa honwa meriana ya hae haeba neng e le motho a nang moriana. Nka kgona hore ke mo thuse ho ikwetlisa, hobane ho ikwetlisa ke hona ntho e ntle for batho bakeng sa batho ba seng ba tsofetse, tlametse ba dule ba ikwetlisa ba dule ba tsamaya nakonyana e kgutshwane then ba phomole, ka hoo nna ke nahana hore wa heso nka mo thusa ka ho etsa jwalo.